Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di ka ama botlhokwa tiro ka tsela e e molemo, ka go bopa ditiro tse di ntsha mo mabileng a a farologanang. Fela gape di ka bakela botlhokwa tiro mathata fa mekgwa ya tiriso ya mekgwa ya go dirisa dikhomputara e supa gore mosimo e e tlhokeletseng bokgoni jwa setso e fokotsege.

Ke dirisa data ya mogale e e nang le bogolo jo bo tshwanetseng jaaka five gigabyte kgotsa ten gigabyte. E e nkgatlhileng ka teko e e siameng go ya ka maemo a me. Data e tsaya sebaka mo se sebetsing sa me sa mogala, e thusa go tsamaisa dikgare tse di farologananang tse inthanete ka potlako le ka tshegetso e e tsetsemetsang. Mme ke e tlhopha ka ntlha ya teko boleng jwa kgopolano le tshogofatso ya moemedi wa di diesel.

Mo kgweding e fitileng ke rekile data ya five gigabyte, mme ke e dirisetsa mo bekeng tse di le mmalwa. Fa motho a batla go reka data, o tshwanetse a lebelele bogolo jwa data, tekolebelello le kgopalano tshegetso ya moemedi. Le gore data e tla tsaya lobaka lo lo kae go letella tiriso ya gwe.

Data ya ten gigabyte go ya kwa godimo, e kana itumedisa mme ya lekana go dirisa kgwedi yotlhe ke motho yo o dirisang inthanete ka botlalo. Gape ka rata gore data e tsene mo mathateng a ntlha a kgwedi jaaka mathapama kgotsa mabane fa ke sa dirisa dintlha tse di kwa godimo tsa inthanete ka nako eo.

Thekenoloji ya five G e tla tokofatsa lebelo le botsogo jwa tshedimosetso ya mogala. E fetola tsele e reng buisanang ka yone e tsenya ditirelo tse ntšha, mme e tlhama ditshwano mo madirelong a itshelelo le borai.

O Ka mo tlhalosetsa ka tsela e e bonolo jaana, fa o batla go dirisa data ya ntlha o tshwanetse go tsenya sim card mo mogaleng. Fa e setse e le teng o ya mo settings, o batle mobile data kgotsa cellular data. O e bule fa o setse data o tshwanetse go reka bundles ka go dial-a star one two three hash go ikaegela ka network. Mme o sa le ditlhoko fa o sena bundle o ka se kgone go tsena mo inthanete.

Number one ko lekolla ditiriso tse di jang data, number two ko sheba ene wa tima background data. Number three o dirisa Wi-Fi fa kgoganega. Number four tlhoma data saver mo mogaleng, number six se lebale di-video Ka bo Leng jo ba kwa godimo. Number six tlhoma melelwane ya data, number seven se ntshe data fa o se e dirise.

O reka moya o be o o fetola gore e nne data, mokgwa ke yo. Reka moya kwa lebenkelelaneng dial-a star one two three hash kgotsa star one three three hash, go ikagela ka network. Kgetha by data kgotsa convert airtime to data. Kgetha bundle ya data e o e batlang, tlhopha go reka mme o emele SMS ya netefatso. Go boloka madi reka bundles tsa dikgolo, di tlhoka madi a mannye ka one gigabyte dirisa Wi-Fi fa go kgonega, tlhoma data saver mo mogaleng, tlhoma data limit go tila go feta.

Ee, o ka mo arenyetsa data ka hotspot tsaya dikgato tseo. Number one e ya mo settings mo mogaleng wa gago, number two o batla hotspot and kgotsa mobile hotspot. Number three o e bule yona hotspot-e ka go tobetsa on. Number four tlhomela leina la hotspot le password fa e sa tlhomiwa, number five tsala ya gago e ya mo Wi-Fi settings mo mogaleng wa gagwe. Number six a batle leina la hotspot ya gago, number seven a tsenye password-e e we fileng. Number eight fa a setse a e tsentse o tla kgona go dirisa data ya gago, tlhokomesetso tlhoma limit mo data-eng ya gago kgotsa o time hotspot fa a fetsa.